Kwindawo ekuhlala kuyo abantu ishishini onoliqhuba lishishini elingazusichiphazela amalungelo abantu kwaye kufuneka uqhube ishishini elingazukwazi ukuba lifake impilo yabantu engcuphengeni. Ndicinga uba fanuba ishishini onoliqhuba apho kuhlala khona abantu kukuthengisa ubancede uthengise izinto ezidingakalayo ekuhlaleni njengokutya, njenge maybe uthengise iinkukhu, kodwa kungabi yinto ezoba nobungozi ekuhlaleni.

Imalimboleko mna andicingi uba yinto elungileyo ingakumbi ngoku imisebenzi inqabe kangaka kuba kaloku kuphinde kube nzima nomntwana ukuba laa mali ayibhatale futhi abhatale ilowuni le. Kuba kunzima kwa kufumana umsebenzi lo kuba kaloku naba bantu banikeza le lowuni bayabala inzala yale mali ngenyanga nangenyanga. Uzawuthi loo mntwana efumana umsebenzi abe enentyuka ntyuka yemali ekufuneka ayibhatele. Ayiyiyo nto elungileyo ukuba kube khona imalimboleko yabafundi, bekufanele uba abafundi bafunda ngamahala.

Iluncedo kakhulu into yokuba imali yakho ukwazi ukuyibona apha kunomathotholo xa seyingenile kuba iyancedisa kumntu ongakwazi ukuzenzela nto. Akwazi ukuba aye ngale mini imali yakhe ikhona angayi amane eyojika edolophini iintsuku ezininzi ezode afumane nobungozi bedolophu bewenziwa ngabantu, afumane ukuxhatshazwa, afunyanwe ukurojwa kwayile ayiyeleyo apha edolophini. Kuncedisa kakhulu into yoba unomathotholo akuxelele uba imali yakho ingenile ngoku.

Ndicinga uba uninzi lwabaqhubi alunayo i-inshorensi kuba lingafuni ukubhatala izantyukentyuke zemali enintsi kuba kaloku i-inshorensi inyuka oko oko, nokuba ibhatalwa inyanga nenyanga abantu bayayonqena into enjalo.

Ukusebenzisa uNSFAS kuyanceda kakhulu kuba uNSFAS uya kukhupha indlala kwaye uya kubhatalela isikolo, uya kubhatalela indawo yokuhlala, uya kuthengela. Uya kunikeza nemali yokuthenga ukutya ungahleleleki kwabanye abantwana esikolweni. Mna wandinceda kakhulu kwaye usaqhubeka wenza indima enkulu kakhulu ebomini babafundi.

Ukukwazi ukuthumela imali ngefowuni kubenza lula ubomi xa uhlala ezilalini kuba awuzofuna ukuba uphinde futhi uweyiste kwale mali onayo ukhwele uloliwe uhambe uye edolophini uyofaka imali. Kwaye izonciphisa ixesha eli ozolisebenzisa lokuzulazula uhambe uye edolophini uyofaka iimali. Ngoku uvele nje ukhuphe unomathotholo wakho ucofe uyifake ngemizuzwana embalwa. Iyancedisa kakhulu nokuba ungamoshi enye imali enintsi.

Kubalulekile uba uma uzoqala ufuna ukungena umasingcwabisane okanye i-inshorensi yokungcwaba wazi ngayo wenze inkcukacha ube neenkcukacha ezithe vetshe ngayo phambi koba uyingenele kuba kaloku i-inshorensi zomngcwabo ngoku ezikhona ziyabaqhata abantu. Ziyakwazi ukuba uthi uyangena kuloo nkampani yabo kanti bazotya nje imali yakho abazowenza umsebenzi kwaye abayenzi kakade le nto ababhale uba bayayenza, batya nje abantu ngobuqhophololo. Kubalulekile ukuba uqale wenze ke ngoku uqinisekise ukuba ngenyani ngenyani lo msebenzi bayawenza na.

Umzali obhatala idyunivesithi yomntana wakhe ngonomathotholo kufuneka aqinisekise ukuba iingcombolo zesikolo azifakayo nafaka kuyo imali zinyanisekile ngokokuba abheke iakhawunti namba uba ngeyesikolo ngokwenyani kwaye agcine namaphepha avumelanisa nale nto yokuba uyibhatele imali enzele uba ngemini zoxakeka okanye imini zokuba kubonwe kube khona into engathi ayilunganga akwazi ukuba akhuphe, akhuphe amaphepha atshoyo ukuba wayibhatala nyhani imali ngosuku oluthile.